Ee nka akantsha, go na le merogo e mentsi e e sa tlwaelegang thata mo malapeng ka bontsi mme, e ka nna le tatso e e farologaneng le melemo e mentsi ya botsogo, go na le morogo o o tswang mo bitiruting, ba dirisa matlhare a bitiruti. Batho bantsi ba ja tholwana fela mme, matlhare ona a na le Calcium le Aene, a ka butswa jaaka sepinatšhe. Gape go na le morogo o bidiwang Ditlhongwane ka Seesimane re re ke Okra merogo e e monate e e nang le phatsa e e kgomarelang e siametse ditapole kgotsa diphatsa.

Go jala ditamati o ka simolola ka peo kgotsa dikompone tse dinnye tse di rekilweng fa o tsaya peo e jale mo dibotlolong kgotsa dipitsa pele e tle e gole e nne setlhare se sennye morago ga dibeke di le tharo o e fetisetse mo tshingwaneng. Ditamati di rata letsatsi le le tletseng, mobu o tshwanetse go nna o nonne o ntsha metsi sentle mme, o ka oketsa manyoro a tlholego, semela se sennye sejalo ka kgakala ya forty five to sixty centimeter fa gare ga sone le seventy to ninety centimetre magareng ga mela.

Balemirui ba maungo gompieno ba lebane le dikgwetlho tse dintsi e nngwe ya tsone ke diphetogo tsa tlelaemete tse di tlisang komelelo kgotsa dipula tse dintsi tse di senyang maungo gape go na le bothata jwa diphologolo tse di senyang dijalo, mo godimo ga moo ditshenyegelo tsa temo di kwa godimo jaaka manyoro, dijo tsa diphologolo le metsi. Ka dinako tse dingwe balemirui ba itemogela mathata a mmaraka jaaka, go tlhoka bareki kgotsa ditheko tse di kwa tlase. Kgwetlho e nngwe gape ke gore ba bangwe ga ba nne le thekenoloji e e tshwanetseng go thusa mo go tlhokomeleng ga maungo.

Gompieno go na le di tsela tse dintsi tse dišwa tse maungo a ka dirisiwang ka tsone go oketsa boleng. Maungo a ka fetolwa dijeme kgotsa dikonofiti tse di nang le botshelo jo bo leele mo mmarakeng, gape a ka dirisiwa go dira matute kgotsa dijo tse di nang le tatso e e kgethegileng. Go na le thekenoloji e e dirisiwang go omisa maungo gore a nne le botshelo jo bo leele kwa polokelo, a bo a kgona go rekisiwa kwa mafelong a kgakala. Gape, maungo a ka dirisiwa go dira di juice le diphutsi tse di siametseng botsogo, tsotlhe tse di thusa balemirui go oketsa boleng le go bona mmaraka o mogolo.